Ina ndzi nga swi tsakela ku ringeta ku khandziya xitimela tanihiloko xitimela xi ri karhi xi kha xi ri kahle ku u xi khandziya hikuva xi xi xi xi vuyerisa macheleni lawa a wu ta va u wa vekile kumbe xani lawa a wu ta va u wa tirhisisile loko va u famba hi mathekisi.

Vona nkarhi lowu nga fanela leswaku u endzela ndzhaka or ndhawu ya ndzhaka i nkarhi lowu nga na migingiriko tanihiloko va kota ku dyondza ndzhaka ya vanhu van'wana kumbe xana u dyondza ndzhaka wa wena.

Swi kahle hikuva loko munhu a ya ka ndhawu leyi a nga yi tivi, u ta kota ku dyondza ndhawu hikuva u kota ku ku vona leswi a nga swi tiviki kumbe xana a nga koti ku lahleka.

Vanhu vo tala lava va va ka eka riendzo or maendzo ya le magondzweni a va na xivangelo hikuva vo tala va la ta tiva ndhawu kumbe xana van'wana a va yi tivi ndhawu leyi va fambaka ka yona va lava ku ta dyondza kumbe xana va va na vutivi eka ndhawu yaleyo.

Vupfhumba bya le malokixini byi na nkoka etikweni ra hina hikuva vavhakachi lava vhakaka etikweni ra hina va kota ku dyondza swo tala etikweni ra hina tanihiloko va hlangana na mixakaxaka ya vanhu.

Loko ni kuma thikithia ra mahala ra ku ya kun'wana na kun'wana la Afrika-Dzonga a ndzi ta ya ndzi ya eKwaZulu-Natal eDurban laha ni nga ta fika ni kotaka ku vona na ku dyondza kumbexana ku famba ni vona tindhawu le KwaZulu-Natal ni ya vona na le malwandle.

Switadzhaku swa vanhu lava endlaka vugevenga swa ku ri va nga hakeli ti toll gate i ku va va laviwa hi maphorisa leswi nga ta endla leswaku va ya kota va ya va pfalela ejele.

eka n'wina ndzi ya ku hlanganeni na n'wina ndzi yimile eka ntlimbano egondzweni ro ta eka nhlangano lowu ni taka ka wona tanihiloko ndzi kombela mi ndzi yimela tani ndzi yimela mimovha leyi nga le ka ntlimbano yi kota ku va yi kha yi famba.

Leswi endlaka vanhu lavakulu kumbe vadyuhari va rhuma vanhu i ku va ku na ntlimbano wa mimovha leyi va ka kona exikarhi kumbe xana nampundzu kumbe loko ri ya ku peleni hikuva vanhu va chayisa emitirhweni ya vona so vadyuhari va tsutsuma kumbe xana va siveleleka or kumbe va va chava ku tekeriwa kumbe xana ku yima emagondzweni.

Ku rhwala nhundzu hi swiporo kumbe xana hi switimela swi vevukile loko swi ta eka mhaka ya macheleni na ku ri wa kota ku rhwala nhundzu yo tala hi macheleni yo vevuka tanihiloko u famba magondzweni swa durha tanihiloko swi va swi ri na macheleni lawa ya nga tlakuka.

Ina hikuva u kota ku vona tindhawu leti u nga ti tiveki emagondzweni hikuva u kota ku dyondza kumbe xana swi ndlandlamuxa ikhonomi ya le mapatwini.

Munhu a nga tsemakanya eka ndhawu leyi yi nga tsariwa leswaku u fanekele a tsemakanya eka yona ku fana ni ndhawu kumbe ndlela leyi yi nga tsariwa leswaku vanhu va fanelekele va tsemakanya eka ndhawu leyi.

Xithekinoloji xa masiku lama xi hlayisekile hikuva xi na tindlela to tala leti ti tisaka vuhlayiseki eka munhu loyi a tirhisaka Uber navusiku.

E-e tiambulense a ti kumeki hi ku enela etindhawini ta matikoxikaya hikuva titsongo kumbe xana a ku na vatirhi va ku enela leswaku va kota ku ti chayela va ya kota ku teka vanhu lava va nga ri ki kahle emirini wa vona.

Ndzi nga papalata ku famba eka ndhawu leyi yi nga na maphorisa kumbe macingelani tanihiloko va eka vuhlayiseki bya vona.

Va kongomisi va vaendzi va na nkoka hikuva va kota ku yisa vaendzi eka tindhawu leti nga hlayiseka na kona va kota ku dyondzisa vanhu hi ndhawu yeleyo vaendzi va nga le ka yona.

Xivangelo lexikulu xa madzolonga ya mathekisi eAfrika-Dzonga i ku tirhisa ka tindlela leti ti tirhisiwaka hi va machela va mathekisi ku fana na loko u suka ndhawini yo karhi u famba u ya teka munhu eka ndhawu leyi u nga fanelangiki u ya mu teka ka yona hikuva a hi yona ndlela leyi wena u fanele u famba hi yona se swi swi endla madzolonga ku nga vi na kurhula eka mathekisa ya le Afrika-Dzonga.

Ndzi nga tirhisa tindlela to fana na xithekinoloji ya manguva lawa laha ndzi kotaka ku vona mepe lowu ndzi kombaka tindhawu leti nga hlayiseka.

Ndzi teke riendzo ra mina ra kusuka ekaya laha ndzi nga suka ndzi ya ku ndzi ya Joni laha ndzi nga famba ndzi ya lava kona ntirho kona, a ndzi tekanga nkarhi kambe tanihiloko ndzi teke tiawara to fika tsevu na ha .

Leswaku vanhu lava lunghisaka mapatu va kota ku va kha va lunghisa hikuva timovha leti fambaka mpfhuka wo leha ti va ti kha ti onha kumbe xana ti ti ti vanga ntlimbakanyo emapatwini tanihiloko va kota ku va va kha pfula ndlela kumbe xana ku lunghisa ndlela leyi vanhu va fambaka eka yona.

Tikhampani to rhwala nhundzu hi swiporo ti nga endla ndlela kumbe xana ti va hlanganisa ni vaxavisi lava xavisaka tanihiloko va ta endla mikunguhato va kota leswaku va kota ku lulamisa nhundzu leyi nga ta va yi famba emahlweni hi nkarhi wa nguva ya tiholideyi.

Lavakulu lava dyuhaleke va fanele va famba hi mabazi kumbe xana mathekisi kumbe va famba hi Uber leyi nga ta fika yi va chicha endlwini ya ka vona.

A ndzi tikuma ndzi ri ka riendzo ro leha ndzi nga xava swakudya ni xava mati nakona ni kota ku tshama eka ndhawu leyi nga pfuleka ekusuhi na fasitere ra bazi ni kota ku vona swilu ni nga borheki swa le endleleni.

Ku tirhisa xitimela ni vona swi hlayisekile ku tlula ku tirhisa bazi hikuva xitimela xi famba la xi fambaku kona xi famba eka ndlela leyi yi nga yi nga hlayiseka nakona switimela swa kota ku vulavurisana nakona a swi a swi talangi ku ri switimela swi tikuma swi ri eka nghozi ya ku tlumbana kumbexani swi huma exiporweni.

Ndzi nga ba riqingho ni ku ndzi le ndleleni kambe ni hlangane na khombo kumbexani nghozi ya movha laha ndzi nga chayisiwa nakona ndzi nge koti ku fika hi nkarhi hikuva ni fanele ni yi rhwalisa ka movha ni ya yi veka eka ndhawu leyi nga hlayiseka na ku lunghisa swiphiqo leswi nga kona eka nghozi leyiwani.

A ndzi titwa ndzi tsakile tanihiloko na ha sungula riendzo kambe endleleni ndzi titwe ni sungula ku karhala na ku borheka hikuva ku nga ri na swo twala swa ku susa mihleketo eka riendzo leriwani kumbexani eka leswi endlekaku ebazini.

Ku yima endleleni swi na nkoka hikuva vachayeri va mabazi na lava va nga khandziya mabazi va fanele va kuma nkarhi va kota ku wisa ni ku kota ku dya ni ku kota ku ya tipfuna eswiyindlwanini.

Loko munhu a huma tiko swi lava a va ri na passport na visa a loko ke ni u ya ka tiko leri lavaka visa ku nghena tikweni rero na xin'wana i i layisense ya ku chayela movha na maphepha ya movha loku ke ni u famba hi movha wa yena.

Mali leyi hakeriwaka eka ti-freeway yi tirhisa ku tikela eka vanhu lava navelaka ku famba mpfhuka wo leha eka magondzo hikuva swi lava va hlengeleta mali va kota ku ku ku ku ku teka marendzo kumbexani riendzo ra mpfhuka wo leha.

Eya ndzi nga swi tsakela ku tirha exitichini xa petiroli etlhelo ka ti-freeway hikuva u kota ku hlangana na vanhu van'wani lava nga va tiveku lava nga ta ku byela riendzo ra vona ri famba njhani nakona va va kha va suka kwihi nakona va ya kwihi.

Tilori leti rhwalaka nhundzu yo tala kumbexani liya ya ku tika ti fanele ti endleliwa gondzo ra tona hikuva ti rhwale swo tika nakona mikarhi yin'wana tirhwale swi leswi nga nghozi ku hlayiseka emagondzweni swi na nkoka tanihiloko tilori letikulu ti fanele ti va na gondzo ra tona hikuva a ti tisi ku hlayiseka eka vachayeri lava fambaka hi timovha letitsongo.

Ndzi kombela ti-wheelchair-e ta vadyuhari lavakulu hikuva va tikeriwa kusuka emakaya ya vona va ta eswibedhlele loko vo tisa kumbexani mi kota ku pfuna vadyuhari lava hi ti-wheelchair ku nga tisa ku cinca kukulu eka vona eku suka emakaya ya vona va ta eswibedhlele.

Teka riendzo ra bazi ku ri navusiku ndzi nga ti lulamisela hi tindlela to hambana ku fana na ku va va ni ri na swakudya na mati na swin'wana swin'wana leswi nga ta va ni kha swi ni pfuna endleleni na ku kota ku va ndzi kota ku vona thelevixini kumbexani leswi nga ta va kha swi tsakisa miehleketo ya mina.

Bolt i khampani leyi tirhisaka ti-hailing ku hlanganisa vachayeri va timovha na lava va lavaka ku ya eka ndhawu yo karhi.

ya vutleketli yi nga lulamisa swiphiqo lebyi hi tindlela to hambana yi nga tirhisa switimela ku ri swi kota ku ya eka tindhawu to hambana laha swi nga ta ka swi pfuna vanhu lava nga ta va kha va suka eka to karhi va ya eka tindhawu to karhi kumbexani va ta sungula ku tirhisa swihahampfhuka kusuka eka ndhawu yo karhi ku yiwa ka ndhawu yo karhi swi nga hungusa ku tala ka timovha emapatwini hi nkarhi wa tiholideyi.

Loko movha yo onhaka eka freeway ndzi nga va fonela lava kotaka ku pfuna vanhu loko vanhu va onhakeriwile hi movha exikarhi ka patu nakona na xin'wani lexi ni nga ta xi endla i ku va ndzi kombela movha leyi nga ta kota ku ni koka ndzi ya ka ndhawu leyi nga ta va yi hlayisekile.

Ku va na ku kokela ndzhaku loko ku ri na xihahampfhuka lexi taka kumbexani ku va ku ri na maxelo lama ya nga ri ku kahle lawa ndlaku swihahampfhuka swi kokela ndzhaku.

E-e ndzi vona swi nga fanelangi leswaku vakhandziyi va mabazi va tlakuseriwa mali yo hakela lembe na lembe handle ka loko ikhonomi yi va yi kha yi tika ndzi nga vona swi antswa leswaku vakhandziyi va tlakuseliwa mali ya ku hakela bazi.

Ndzi vona swi fanerile leswaku vana na vona va va kona eka ntirho lowu kambe va fanele ku va na vanhu lavakulu va nga ta va kha va kombisa leswaku ntirho lowu wu endliwa njhani naswona hi yihi minawu ya le patwini leyi faneliweke ku landzeleriwa.

Loko ndzo yiveriwa xikanyakanya loko ndzi ri karhi ndzi wisa ndzi nga kombela bazi kumbexani thekisi leyi ya ku eka xitichi xa lexi nga le kusuhi ku ya tivisa mhangu leyi nga endleka.

Loko ndzo famba hi milenge etlhelo ka patu ndzi nga mbala mpahla leyi vonakalaka nkarhi wun'wana ni wun'wana xikan'wekan'we ni nivusiku leswaku timovha ti nga ndzi tlumbi ndzi vonakala xa vumbirhi ndzi nga landzelela minawu leyi nge kona epatwini leswaku ndzi nga hundzi eka ndlela leyi ndzi nga fanelangiki ndzi hundza.

Ndzi nga langa bazi ya Intercape hikuva hi yona yi nyikaka vukorhokeri byo antswa ku tlula mabazi laman'wana naswona ntsengo wa yona wa antswa loko pimanisiwa ni mintsengo leyin'wana.

Laha ndleleni loko hi ya ka xifundza xin'wana i ta yima ka tindhawu timbirhi laha hi nga ta kota ku xava swakudya kona a ndzi tshembi ku swakudya swa kona swi nga hindza kwala ka ntlhanu wa makume eka ndhawu yin'we ya ku yima loko mo n'wi nyika dzana rin'we ndzi vona swi antswa leswaku a nga kota ku dya endleleni kambe na ntlhanu wa makume i nga kota ku n'wi yisa laha a yaka kona i ku kota a kota ku kuma thekisi.

U kota ku xava thikithi ka inthanete u fanele u langa xitichi lexi u nga ta va kha a suka ka xona tanihiloko u kota ku langa xitichini lexi u nga ta va kha u fikila ka xona u langa ni ntsengo wa vukorhokeri lebyi u nga ta va kha u byi kuma na ku kota ku hakela mali leyi u nga ta va u yi langile kumbe ntsengo wa mali leyi u nga ta u yi langile.

Ndzi vona ku famba hi bazi nivusiku swi nga hlayisekangi hikuva swikombiso u nga suka eka Malamulele u ku u ya eJoni loko u fika exitichini xa le Joni hi hi awara ya mbirhi nivusiku u kuma leswaku a xitichini xexo a ku hlayisekanga a ku na mathekisi la ya nga ta ku yisa laha u tshamaka kona nakona u nga hlangana ni vugevenga eka ndhawu yeleyo.

Ndzi nga hlula mhaka yo karhala ngopfu epatwini i ku famba ni lweyi ni nga ta va ni chayela na yena hi nga cincana endleleni tanihiloko hi kha hi famba.

Vuhlayiseki bya le mapatwini byi nga yi tiyisisiwa hi ku tala ka maphorisa emapatwini ni ku chayela eka rivilo leri nga amukeliwa.

Laha ku tshamaka kona tibazi ku nga tiyisisiwa hi ku kuma vo mancinghelani lava va nga ta va kha va gada ku yendla leswaku ndhawu yeleyo yi va yi hlayisekile ni kota ni ku kota ku tirheka.

Bazi ra Lux Coach i bazi leri nyikaka vukorhokeri lebyinene naswona i bazi ra manyunyu tanihiloko ri khoma tikhasimende ta rona kahle naswona mabazi ya vona ya basile ya languteka ya tsakisa.

Bazi leri nga ni ri tirhisaka eka riendzo ra mina ro leha i bazi ra Intercape naswona bazi leri ri ni vukorhokeri lebyi nyikiwaka a ndzeni ka bazi byo fana ni ku tisela swakudya naswona byi na swiyindlwana leswi vanhu va kotaka ku ti pfuneta ka swona.

Mhaka ya netiweke a yi ndzi khomanga kahle hikuva a ndzi kotanga ku xava thikithi ra bazi leswi endlaka leswaku ndzi ya xava thikithi ra bazi xa mundzuku wa kona leswi nga endla leswaku ni fika kaya ndzi nga tsakanga.